Kaloku tata, kweli xesha siphila kulo ukungcwaba umntu kuyaxabisa kakhulu, yiloo nto kubalulekile ukungena kumasingcwabane kuselithuba ukwenzela ukuba xa kufike ixesha lokuba sikubeke koobawomkhulu, singasokoli ukwenza njalo. Ayizonjongo zam ukuba undishiye emhlabeni tata, kodwa ndiyayazi ukuba uzawundishiya ngokuba akekho umntu ongayiyo engcwabeni. Into enokundivuyisa kakhulu kukuyazi ukuba ndikulungiselele oko.

Tamkhulu, imali yakho ikhuseleke kakhulu ebhankini kunalapha endlini. Kungangena izihange zikuphange uphulukane nemali yakho, kungatsha apha endlini umlilo onakalise imali yakho, ingabiwa nangomnye umntu kwalapha endlini imali yakho. Ebhankini imali yakho inganenzala xa uthe wayigcina kuhlelo logcinomali lweminyaka esihlanu ukubheka phezulu. Uyakwazi ke nokuyohlula imali yakho ihlale kumahlelo ahlukeneyo. Elinye ihlelo ibe lelokuba imali yakho ukwazi ukuyikhupha okanye uyisebenzise ezivenkileni nanini na xa ufuna. Olunye uhlelo ibe lelokugcina imali yakho ide ibe nenzala.

Uyabona mama, le app iza kwenzela lula gqithi ubomi bakho. Awuzodinga ukuba uye ebhankini rhoqo xa udinga ukwazi ngokwenzeka kwinkqubo yakho yogcinomali. Uyakwazi uthumela imali ebantwini ofuna ukubathumelela ngoku uhleli apha endlini okanye naphi na apho ukhoyo. Le app iza kunciphisa namathuba wokuba kubekho ubuqhophololo obusenokwenzeka kwii-ATM bokutshona kwamakhadi kubiwe imali yakho.

Yinto entle lena makazi, le uyicingileyo, kodwa ke kufuneka ukube ukuba uzikhethe iindawo apho uyotyala khona imali yakho yomhlaphantsi. Khetha indawo enenzala eninzi nebhathala imali eninzi, nalapho uza kubeka imali yakho ngokohlobo ofikelela ngayo, kwaye apho imali yakho ingazokutshona xa uthe waphosa ixesha lokubhatala. Uze uqinisekise ukuba uyayiqonda yonke inkqubo yaloo ndawo ngaphambi kokuba utyikitye isivumelwano nayo.

Tatomncinci, yiya kwicandelo lezabasebenzi apho uzofika kukho amagosa aza kunceda ukujongela imali yakho ukuba ubhalisiwe na ngumphathi wakho enkqubeni zeemali ezifunyanwa ngabangasasebenziyo. Phatha isazisi sakho neempepha zakho ezizobungqina bokuhlawulwa kwakho emsebenzini. Kulula kakhulu ukufaka isicelo kwaye awuzowulinda ixesha elide phambi kokuba uyifumane imali yakho ukuba umphathi wakho wayekubhalisile.

Xa ndinokuzibhaqa sendinikwa imali ebolekisayo yibhanki yam ndibe ndingayicelanga, ndingaya kubo abaphathi bebhanki ndibabuze ukuba yenzeke njani loo nto. Ndibaxelele ukuba andiyifuni loo mali mna kwaye futhi ndibacele ukuba baphande nzulu ngale nto kuba hleze ukhona lo uzenza mna ozifihlileyo.

Xa ndinokufumanisa ukuba nditsalelwa imali yam endiyibeke ebhankini, ndingaya khona ebhankini yam ndiyokubacela ukuba bayivale le mali ingatsalwa. Kwaye ndifune ukuqonda lo mntu otsala le mali ukuba ngubani na, ukwenzela ukuba ndithathe amanyathelo ezomthetho ekubeni ndibuyiselwe imali yam.

Zikhona ii-app ezenzelwe ukuthumela okanye uthunyelelwe imali esuka nakweliphi na ilizwe apha eAfrika okanye ngaphandle kweAfrika. Yenza uphando oluphangaleleyo ngeendlela ezisebenza ngazo, ukhethe i-app okholwa yiyo uyifake efowunini yakho ukwenzela ukuba kube lula ukuthumela okanye ukuthunyelelwa imali esuka kwamanye amazwe alapha eAfrika nangaphandle kweAfrika.